Duela madi a overdraft ka bonako, kopa overdraft e enang le morokotso o o kwa tlase botsa banka ya gago gore a tefelo eno e ka tlosiwa kgotsa e ka fokotsega.

Bopa le go latela budget-e ya gago, tila go tsena mo overdraft kgotsa koloto e e sa tlhokagaleng. Buisana le bana le banka ya gago bo ba emergency fund, lekola dipholelo tsa gago kgwedi le kgwedi, tlhopha ditirelo tsa banka tse di go siametseng.

Boammaaruri jwa tshedimosetso leina, ID, nomoro ya setshwantsho sa semolao le tshedimosetso ya botshelo. Setefikeite sa ngwaga o leng mo go sona confirmation letter kgotsa acceptance letter. A o mo dingwageng tse di amogelwang ka sekai, dingwaga tse di fa tlase ga thirty five, madi a kenang, tšhelete ya batsadi, stippened, proof of residence.

Ditlhopha tsa dipoelo interest rate, APR o tshwanetse go lebelela sekai sa ditlhopha tsa dipoelo annual percentage rate, dituelano tse di amanang le di tefello, fees, credit limit boholo jwa kolote e o ka e dirisang, tshireletso le polokego, maya mmuso le di bonase, ditšhono tsa go aga credit history, go aga credit history go ka thusa mo nakong e e tlang.

Ee, sekoloto sa gago le hisetori ya gago ya go adima madi di ama tsela e o dirang kopo ya karata ya sekoloto. Go kgona go amogelwa approval likehood, histori e ntle ya ka leotwana e ka dira gore o fiwe karata enang le dipoelo tse di kwa tlase kgotsa e credit limite e kwa godimo. Dikarata tse di nang le di rewards, benefit le cash back di ka fiwa fela mo bathong ba ba nang le credit histori e ntle. Fa o na le ka leotwana, loan story account kgotsa karata duela ka nako kgwedi le kgwedi.

Diphoso tse di tlwaelegileng, go sa feleletse tshedimosetso ka botlalo, go tlogela dikarolo tsa foromo di sa tladiwa, go kwala tshedimosetso e e phoso, leina ID nomoro ya ngwaga, go se ithute molao wa karata, go kopa dikarata di le dintsi ka nako e le nngwe. Ithute ka mefuta ya dikarata le ditlhoko tsa tsona, bapisa dikarata tse di farologaneng pele ga o dira kopo, botsa banka tshedimosetso e e tlhokegang.

Ee ke kaone tota gore re bue ka botlhokwa jwa go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto. Credit card agreement, pele ga go dira kopo. Go itse dipoelo tse o di tse o tla di duelang interest rate APR, go itse ditshenyegelo tse di kwa thoko hidden fees, go itse gore o ka dirisa karata jang, a e ka dirisiwa mo mafatsheng otlhe kgotsa mo mafelong a a rileng fela, go itse maikarabelo a gago.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta ka mokgwa wa tsone ke se sengwe se se botlhokwa tota, segolo jang fa motho a batla karata ya sekoloto. Go dira ditshwetso tse di itseseng inform decisions. Fa o itse mafoko a madi jaaka interest rates, APR minimum payment le credit limit, o ka bapisa dikarata ka botlhale go itse gore karata e tlo ama bophelo jwa gago jang. Go dirisiwa mekgwa e e bonolo jaaka ditshwantsho, video, dipapadi le mabapi le go ruta.